Kuqakathekile bona abantu ese balupheleko sibatlhogomele ngombana sebabuthakathaka, izinto nabazenzako, sebazenza ngobuthatha nokugula kibo kungena msinya. Kufanele sibatlhogomele, sikghone ukukulumaga la bahleli khona, sihlanzekise nendawo neempahla abazimbetheko nendawo abahlala kiyo, badle nokudla okufaneleko.

Ubudisi abaqalana nabo ebantwini nofana imindeni etlhogomela abantu abalupheleko, kukobana abantu esebakhulile, abasathandi ukwenza izinto njengalokha basese batjha, into enye nenye okose uyenze kumele ukhulume naye, umncenge akghone ukuyenza, abanye abasafuni ukwenza litho, noma ungamncenga ukhulume naye kuhle, akasakghoni ukukwenza lokho, ubudisi obunengi abaqalana nabo, ngikho lokho.

Umphakathi ungabasiza abantu abalupheleko, abanakekelwa emakhaya. Ungabasiza ngokobana, ukhambe uyokurhelebha abantu laba abarhelebha abantu abakhulileko, njengokuthi bakhambe barhelebhe ngokuhlanzekisa indawo la bahlale khona nezambatho lezi abazimbetheko bazihlanzekise, nokudla, babarhelebhe ukubaphekela nokubapha laba ese bangasakghoni ukuzipha, kungaba yindlela ehle leyo, engayenzwa mphakathi.

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko, bangababandula ngokuya eemfundweni, batjhinge ngeenkolweni la kufundwa ngakhona ngokuthi umuntu osekakhulile uphathwa njani, bathole nemitlomela yalokho. Babafundise nokobana umuntu osekakhulile, nangabe akafuni ukwenza into eso, ofuna ukwenza nje, bangenelele njani, ifundiso leyo ngiyo ezobarhelebha bona bakwazi ukutlhogomela labantu esebakhulile ngokweminyaka.

Ukuhlonipha abantu abadala kuqakatheke khulu ngombana awulazi ikusasa likuphatheleni, ngikho nebhayibheli lithi hlonipha omkhulu nomcani, ukuze amalangako wokuphila abe manengi emhlabeni, kubaluleke khulu bona umuntu omkhulu umhloniphe.

Iye, ama-clinic ayafika ngekhaya, kubalula bona singasakhweli iinthuthi nasiya ngema-clinic.

I-HIV yinongwana ebangela intumbantonga, ngamanye amagama sisifo esincani, esibangela isifo esikhulu, ngingayibeka njalo ngobulula.

I-AIDS yintumbantonga, mulwana otholakala lokha ababili nabahlangeneko, nabatjhinga ngemsemeni, bangaberegisi isikhandela hlangana nabo. Ufumaniseka munye wabo, unabo ubulwelobu, uyakghona ukuthelelela lo omunye onganabo, ngamanye amezwi i-AIDS ingenwa ngokulalana nalokha umuntu onayo afumaniseka bona uneenlonda, wahlangana nawe iinlondeza zivulekile, uyayifumana nawe lapho.

I-AIDS umuntu uyithola lokha nakalala nomunye umuntu nofana atjhinga emsemeni ngaphandle kokuzivikela, kungazeki bona omunye ujamephi ngezepilo, itholakala lapho.

Umlayezo engamupha wona kukobana, kufanele atjhinge ngemtholampilo, athathe imitjhoga yakhe qobe nyanga, athi nakatjhinga ngemsemeni aberegise iinkhandela, avikeleke nofana azi bona umuntu akhamba nofana ahlala naye, ujamephi ngezepilo nethemba alibeke kuZimu, athandaze mihla namalanga.

Amagadango angawathatha kukobana atjhinge nge-clinic. Kokuthoma, akhambe ayozihlolisa bona ikhona na? Ngemva kwalapho, uzokuthola imitjhoga yokobana ayisele njani, ngiwo igadango lokuthoma ekumele alithathe, atjhinge ngemtholapilo, ngibo abazomhlathululela bona kusukela namhlanje mele enzeni.

Abantu bangaziphephisa ngokobana, ngaphambi kobana batjhinge ngemsemeni, abakhambe bozihlolisa bobabili bona bajamephi, ngemva kwalokho, baberegise iinkhandela babone bona abanayo, nangabe bafuna abentwana batjhinge nge-clinic bazihlolise, nangabe ayikho baqhubeke la bagcine khona.

Iindlela ezingenza bona ama-ambulance angene lula eendaweni zemitlhatlhana, kukobana iindlela ezihlangana nemitlhatlhana, umasipala kumele azilungise, zihlale zizihle, i-ambulensi nofana enye nesinye isithuthi sikghone ukungena, sikhambe hlangana nemitlhatlhana, kufuneka njalo.

Iye, abalaphi bendabuko basathathelwa ehloko nofana kungasafani nakadokha ngombana izinto sezizinengi nje, akusafani nalokha kade ende okhunye kukuthi, abelaphi bendabuko sebabanengi, awusakghoni ukuhlukanisa orerhe nongekho rerhe, ngikho ngithi, khona basathathelwa ehloko kodwana akusafani nakade.

Iye, kufanele iinhlahla zesintu zifakwe emtholapilo ngombana kunabanye basizwa mapilisi bese kuba nabanye abakghona ukuthi bangasizwa ziinhlahla zesintu. Kungaba lula bonyana abantu bangasolo batjhinga le nale, umuntu azi bona nangitjhinga e-clinic ngithola yoke into engiyifunako, nangabe ngapha ngesikhuweni kuyangibhalela, ngitjhinga ngesintwini.

Iye, kufanele iinhlahla zesintu zifakwe emtholapilo ngombana imithi yesikhuwa kuyenzeka uyisele ingakUberegeli uthi nawutjhinga keyesintu ikUberegele, so kungaba lula bonyana abantu nofana imitholapilo nayingaba neenhlahla nezesintu nezesikhuwa, ebantwini kungaba

Ungabakhuthaza ngokobana nabo iinhlahla zesintwezi bazifake hlangana nalezi zesikhuwa. Abantu bangakhuthazeka bona isihlahla sesintu siyaberega, ngaphandle kwalokho, bakhona abakukholelwako lokhu, abakhule ngesintu emakhaya bese kuba nalaba abakhule ngesikhuwa, ngicabanga bona nazingafakwa hlangana nalezi zesikhuwa, abantu bangabona ukuqakatheka kwazo.

Ihlangano eyengamele zepilo ephasina, ayiyenzi imizamo yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko, yona ihlukanisa iinhlahla zesintu neenhlahla zesikhuwa, zesintu lezi, abe ayizifaki ehloko, abe ayenzi bona abantu bazithathele ehloko, ngokuya ngabo aziberegi.

Into engasiza bonyana iinhlahla zesintu zitholakale msinya emtholampilo, kukobana kufanele kuthome umNyango ophethe zePilo, ngiwo okose uthome ufake iinhlahlezi zesintu emtholampilo, kuzokukghoneka bona abantu bakghone ukubona bona iinhlahla zesintu ziyaberega, nokuthi kufanele zibe khona ema-clinic.

Iinhlahla zesintu nazifakwa emtholapilo, bangazifaka ngemabhodlelweni, eempakaneni, njengeenhlahla zesimanjemanje ngombana yokuphuthela, nasezihleli lapha ngaphakathi emtholapilo, angiboni iberega kuhle kodwana nazingafakwa ngaphakathi kwamabhokisana nangaphakathi kwamabhodlelo, ngiyo indlela ererhe leyo.

Iye, abodorhodere nabo-nurse kufuze bafundisiwe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu nofana bakhona ababonako lokho, ukuthi isihlahla sesintu kuyafuneka singene la, mara ekufundisweni, ifundo ibalulekile, ngathonywa lapho bafundiswe ukuthi isihlahla sesintu siberega kuphi nakuphi.

Iye, ngibona kufanele bona abodorhodere basizane nabelaphi bendabuko kokhunye ukugula ngombana kuyenzeka bona uye esibhedlela, nawufika khona bathi kuwe aboboni neksi, uthi nawutjhinga ngale ebendabukweni, abodorhodere bendabuko, uthole bona awa, ukugula kukhona, kuyafuneka bona bangaberega ndawonye.

Umraro kungaba kukobana kufanele kuqalwe indawo bona ihleli kuhle nofana njani. Kuqalwe nokobana abantu banengi na, abantu bona bakhona ikinga kuba yindawo. Kumele kube yindawo elungileko kufakwe amanzi, kufakwe , iintwezo zoke kumele ziqalwe ngaphambi kobana kwakhiwe isibhedlela.

Umraro weenlelesi ungararululwa ngokobana abomakhambangendlwana kufanele bakhambe namapholisa eqadi, kungabi ngibo bodwa. Bazi bona kunamapholisa nabakhamba babodwa bazobakhuthaza babathathele neenkoloyi. Akube namapholisa azokukhamba nabo babagade, bekuphelele ngombana ngaphandle kwamapholisa ayikho into ezokulunga.

Liqiniso liqiniso elikhulu, elikhulu lelo abatjhingi embhedlela lezi abazakhela umphakathi, lezi ezingezikarhulumende abatjhingi lapho mara zakhiwe ngibo. Batjhinga kilezi ezile, lezi batjho zinama-medical la babhadela khona kutjhingwa lapho. Awa ngiyo leyo ihleli injalo, ikinga ukobana abazukubona bona lezi zakarhulumende kudoswa nzima kangangani abakuboni lokho. Nabangatjhinga kizo umuntu nakagulako atjhinge kizo, bangawubona umehluko, nomehluko ungaba khona eembhedleleni zakarhulumende.

Isisombululo kilokhu kukobana abatjhayeli bama-ambulensi kufanele bakhambe namapholisa nofana nabantu bezokuphepha. Ngombana nabakhamba babodwa iinlelesi zizobakhuthuza vele. Ngiyo into ezokwenza bona baphephe endleleni abakhambe namapholisa, abaphekelele la kufanele batjhingise khona irhelebho.

Iye, ingaphungula imijeje emide esemtholampilo kungaba ncono, ngombana uthoma ngokuba ku-inthanethi deni bakuphe ilanga lokobana uze nini. Awa, yoke into ingalunga ingaba semnananeni kungaba lula, ngombana kesinye isikhathi uya emtholapilo umzimba lo ubuhlungu usayokujama umjeje omude godu, awa ingalunga yona.

Umuntu okose athathe umlandu la babantu besibhedlela. Ngombana umntanthu lo kungenzeka bona ufike ekuseni, kungenzeka ufike ngamasa uhleli akasazazi bona enzeni, ngombana nabantu besibhedlela ababatlhogomeli abantu babo nabeza ngesibhedlela. Awa, umuntu okose athole umlandu la isibhedlela akekho omunye.

Awa, nami ngingakhetha ukuya esibhedlela sangeqadi, ngombana lesi sakarhulumende awa ziyabuya lapha. Nijama umjeje omude ngaleso sikhathi ufike ekuseni, ngamasa wavukela esibhedlela. Nawufika lapho uthola ababeregi badosa iinyawo, kugcwele, ulamba bowusuthe solo ujame emjejeni. Awa nami ngingatjhinga esibhedlela esingeqadi, ngoba zakarhulumende zona awa ngiyazithokoza.

Iimbhedlela lezi ngobunengi ezizijameleko ngilezi ekungena abantu abamhlophe ngobunengi. Lezi ozibhadelelako, ukhipha imali nawutjhinga lapho, akusi sibhedlela samahala. Ukhipha imali, imali yona iyaphuma kuberega imali kuhlekuhle, nawunganamali awa uyazi kose utjhingephi.

Kungaba mthetho omuhle khulu loyo, ngombana akekho ozabe amotjhela omunye isikhathi, isikhathi angeke simoroseke. Nabakubona ngathi uloyiwe abakutjhingise enyangeni, ngombana iintwezinengi vele zesibhedlela. Abantu nabatjhinga esibhedlela ngobunengi nje eighty percent yakhona, baloyiwe ngaphandle kwalaba abanokugula mhlambe, sukela amncani mara abanengi awa kulila isihlahla, sihlahla kuphela kungaba rerhe khulu.

Kusuka kunomraro phambili nofana vane kutjha indlu, nofana amadlelo, ikoloyi. Kusuka kukumbi ngikho zingajami emarobodini zidlula ngebelo.

Awa, ayikho into abayenzako ngaphandle kokobana, bajame endleleni baqale bona ingozi nangabe iyenzeka kube baseduze. Okunengi awa angicabangi bona kukhona abakwenzako okunengi, ngaphandle kwalokho.

Ijinifomu yabantu abacima umlilo iqakatheke khulu, ngombana akusilula bona umlilo ubabambe nabambethe ijunifomu iyabavikela esikhathini esinengi. Ngikho kufanele bahlale bayimbethe nabatjhinga ekucimeni komlilo.

Uvumelekile bona ubabize gamare umlilo umncani kangangani, uvumelekile ubabize. Ngombana umlilo isikhathi esinengi ubhebhetheliswa mumoya, ngiwo owenza bona ubhebhetheke. Ummoya uhlala ukhona ngaphandle uvumelekile bona ubabize.

Iye, bayakghona ukufumana isisusa somlilo nanyana bangafika ngemva kwesikhathi endaweni yesehlakalo. Bayakghona ukuthola isisusa somlilo, ngombana bayafika bacime ngemva kwalokho bafunisise bona kwenzakaleni.

Iye, ukukhamba kwalo balithindithe magega nendlela nabatjhayelako kuyalilumathisa iinkhotha, ngombana umlilo loya uphutjhwa umoya, ummoya ngiwo odala umlilo ube mkhulu.

Awa, lapho khona ayikho into ezokulunga, into ezokulunga yinye ukuthi imikhukhu awuhlale uyi-one ngaphakathi kwendawawo. Imitlhatlhana le ihlangahlangane khulu, nayingasuswa kuthonywe phasi indawo le ithome phasi. Ngoba umlilo nawubambe umtlhatlhana munye, mudi ibambe ihlangane yoke, ngombana ihlangene yona vele.

Iincimamlilo zinestepisi bayasidosa phezulu kwelori yesicimamlilo, ifike lapho badose iphayiphu lamanzi. Banazo iincimamlilo abantu abantu beencimamlilo banazo iintepisi, zokobana kufikwe la kuvutha khona gamare kukuphezulu kangangani. Okhunye baberegisa abophehlwana, iimphaphamtjhini ngizo eziberegako khulu.

Ukuqinisekisa bona ikoloyi ayilumathi umlilo. Igadango lokuthoma kukobana uyitjhidise emlilweni ngokukhulu ukutjheja itjhide.

Kuqakatheke khulu bona abantu abaluphele batlhogonyelwe emakhaya wabo, ngombana la bahlala khona kufuneka kuhlanzeke, izembatho abazimbathako zihlanzeke nokudla abakudlako kube kukudla okwakha umzimba.

Umuntu nasekaluphele nofana angithi sekalupheleko ubuyela ebuncanini uba mncani. Uyamazi musi umntwana ona-four, ona-five, three-four-five years nomuntu omkhulu uba lapho, ikani elapho nokutjelwa awa bona ikani yinto abanayo.

Umphakathi ungabasiza ngokobana, banande batjhinga ngakhona bayokurhelebha abarhelebhi, banande baphosela esivivaneni endabeni yokudla neendabeni zokuhlwengisa ngekhaya banande baphosela nofana bayokurhelebha kungaba lula kithi soke.

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko bayabandulwa abanye, abanye awa ekubandulweni kwabo kumele bazi ukuthi umuntu osekaluphele uphathwa njani, umhlambisa njani nangabe akakghoni ukuzihlambisa, nokudla nangabe akafuni ukudla kufanele wenzeni. Zinengi izinto ekose bazazi nokuthi la bahlala khona kumele kuhlanzeke ngayiphi indlela.

Kuqakathekile bona kuhlonitjhwe abantu abalupheleko, ngombana ngibo abazi indlela. Ngikho bathi indlela ibuzwa kabaphambili, ngibo esikhathini esinengi abaziko bona kade bekwenzakala so na so, nanje nasiqala nakadokha simadanisa batjho umehluko ngikho kufanele ekugcineni sibahloniphe.

Iye, ayafika amatlinigi abomakhambangendlwana ayafika wona.

Ukwakhiwa kweembhedlela emaplasini kuriyadiswa yingendlela indawo le, kosele kwakhiwe khona isibhedlela ingakhona. Isikhathi esinengi emaplasini balila ngamanzi, balila ngeendlela kose kuthonywe lapho, ngaphambi kobana kube nesibhedlela, ngikho kuriyada nje.

Into ekose yenzeke kukobana imitholapilo ebomakhambangendlwana kufanele ikhambe namapholisa ngeqadi nayitjhinga endaweni ikhambe namapholisa. Ngiyo into ezonqoba yoke into le, bangakhambi babodwa kube namapholisa ngeqadi kungathiwa khambani sizonifumana abakhambe nabo.

Abantu bakarhulumende abayi, abayi baya kezabo lezi ezizijameleko nofana zangaphetjheya abayi, ngitjho lezi abakhele thina kuthi sitjhinge kizo, abathomi awa abayi nokuya.

Ukuriyada ngabomu angekhe kubasize cabanga into ezobasiza kukuthi bakhambe namapholisa. Kose amapholisa abe ngaphambili amanye abe ngemuva kwabo, yokuriyada ukuriyada kumorosela umphakathi nofana umndeni, umuntu wabantu uyagula ngapha bona bayariyada. Umuntu ugula beka khambe solo batjho bona bayariyada basaba abotsotsi amapholisa akhona. Kanti amapholisa umberegwawo yini kuhle kuhle aw.

I-HIV yingogwana ebuya ku-AIDS.

I-AIDS yingogwana etholakala lokha nakuyiwa emsemeni ngaphandle kobana nizivikele.

Uyithola lokha omunye anayo i-HIV, utjhinga emsemeni kungakazivikelwa itholakala lapho.

Umlayezo engingamupha wona kukobana atjhinge ngemtholapilo, emtholapilo kula kutholwa khona imitjhoga yokobana ayisele ngiyo into engingamuyelelisa ngayo.

Amagadango angathathwa mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV, kukobana atjhinge ngemtholapilo. Ngikho la kose atjhinge khona ayokuthola ilwazi, kuthi kusukela la kufanele enzeni.

Abantu bangaziphephisa ngokobana nabatjhinga emsemeni, baberegise nofana bathenge iinkhandelambeleko njenge-condom.

Into engenza bona iinambulensi zingene lula eendaweni zemitlhatlhana, ukuthi mtlhatlhana leya bayafule ibe mncani, minengi khulu. Bayifunele enye indawo ngiyo into ezokwenza kube lula.

Imijeje ingaphunguka khulu naziza ku-inthanethi ngendaba yesibawo, awa angekhe kwaba nemijeje emtholapilo ungangena uphume

Umuntu ekose asolwe sibhedlela, isibhedlela ngiso ekose sisolwe. Ngiyo into eyenza bona abantu bagcine balwa, isibhedlela ngiso ekose sisolwe.

Nami kuhlekuhle angifuni ukuya eembhedlela zikarhulumende awa, manjesi sekwala le ethengako le sizakwenza njani. Ngombana lapha ufika ngamasa, nakuphuma ebebangene ebusuku nabaphuma ngo-six uyafika uyangena, ngithi u-six wantambama angabetha njengoba bakutjhiyile bakhambe batjhinge emakhaya bayokulala bangakuthola useselapho entambama babuye. Mhm ah ziyabuya awa nami, nami kube benginemali awa bengizokutjhinga kesangeqadi.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi zokuthi ufike, nawufikako bayakubuza ukuthi uze ngani bakubhalisa lapha. Uhlala two minutes bakutjhingise ngale somar uyahlolwa bonyana uze ngani, uphethwe yini, njani, yoke into yakhona imsinya, imsinya. Akunakuthi uzokujama imijeje omunye nawe ongawaziko kuthi uyokuphela nini. Lapha uyangena uphume, uyagena uphume irhelebho lakhona limsinya khulu.